Ke ne ke tshogile tota. Ke ne ke ikutlwa ekete mpa ya me e tletse moya. Ke ne ke fofela kwa Cape Town.

Selo se le sengwe se ke se itseng ka difofane ke gore ga gona ope yo o falolang fa gona le kotsi, ke gonne moo batho ba le bantsi ba boifang go palama sefofane. Dikotsi tsa tsone di maswe ebile di utlwisa botlhoko.

Tsala ya me e tshwanetse go nna le lekwalo la mosepele, gore a kgone go fofela kwa ntle ga naga ka sefofane. Tsala ya me gape e tshwanetse go itse mo go oketsegileng melao ya bo ema sefofane, dithoto tse di letleletsweng le dilo tse dingwe. Ga go sepe se se seng ka fa molaong se se letetsweng.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona e siame thata. Ke rata ntlha ya gore ba dirisa tsela ya bona, e e rayang gore ga gona pharakano. Re ka kgona go fitlha ko reyang teng re sa kgorelediwa ke sepe.

Fa e le gore gongwe dithulaganyo tsa bone ga di bereke, kgotsa ga di kgone go dirisiwa, go nna bothata ka gonne re setse re tlwaetse dikarata tsa tsa segompieno.

Sa ntlha ke gore o seka wa diega, le gore o nne o le mo nakong ka metlha, ka go nna pelo e ntle mo bathong ba ba palamang le bone, le go nna o atamelesega. O seka wa diegisa leeto la bone ka go ema mo go sa tlhokegeng.

Bapagami ba setse ba tsentse madi a bone mo dikarata tsa bona tsa bese. Ba sala ba swabileng ebile ba sa itse gore ba dire eng, ka gonne ba dirisitse madi a bona a bofelo a dipalangwa go ya tirong, jaanong ga ba kitla ba ya tirong, mme ba bangwe ba ka nna ba kobiwa mo tirong, mme ba bo ba tlhoka tiro.

Ba na le thulaganyo e ba tshwanetseng go e latela, gona le batho ba le bantsi ba ba yang tirong ka ditsela tse di farologaneng. Ke ne ke tla galefa thata fa bese e nkemisa, ka gonne ke ne ke tla thari.

Nako e nngwe bese e ne ya ntlogela ka gonne ke ne ke tsoga thari. Ke ne ka e bona e le kgakala kwa boemelong jwa dibese, le fa go ntse jalo, mokgweetsi wa bese o ne a se one a o ka o ka go ntlogela. Ke ka nako eo ke neng ka ithuta gore bese e tshwanetse go mpona ke letile, ga se gore bese e tshwanetse go nkemela.

Ee, go nnile, go ile ga nna le dingongorego di le mmalwa. Bapalami ba ne ba tshwanelwa ke go duela madi a bona a dipalangwa, a a neng a ja madi a mantsi go feta a ne ba tlwaetse.

Ditsela dingwe di ka, di sa ntse di agiwa kgotsa di sa agiwe, itsela dingwe ga di ise di wediwe kgotsa ga di a tshwaiwa mo mafelong a di yang kwa go one.

Koketsego ya tlhotlhwa e a pelo, ka gonne re leba dibese tseno jaaka mokgwa wa letsatsi le letsatsi wa go tsamaya. Re tshwanetse go ya tirong, gape re tshwanetse go reka dilo tse re di tlhokang kwa gae. Madi a re a amogelang ka kgwedi a fela ka yone nako eo.

Ke ne ke tlare bese, ke sepedi ka gonne e tlhwatlhwa e e kwa tlase fa e bapisiwa le mefuta e mengwe ya dipalangwa, mme gape ke go tshwara nako ke yone e e gaisang tsotlhe. Ditulo di tlhokometswe sentle, dikotsi tsa bone di dinnye go feta tsa dipalangwa tse dingwe, mme seo se tlhomamisa gore re babalesegile.

Ke tla ikutlwa ke sa itumela ka gonne ke dirisa bese go ya tirong jaanong ke tla tshwanelwa ke go fetola ya me le go oketsa ditshenyegelo tsa me tsa dipalanngwa mme seo se tla nkgatelela ke tla tshwanelwa ke go fetola dilo di le dintsi

Ee, go ntse jalo. Ga se rotlhe ba re nang le dikoloi, ka jalo bontsi jwa rona re tsamaya ka dinao go ya kwa mabenkeleng a a gaufi. Bangwe ba kgona go-go duelela sepalangwa, ka jalo ba tsamaya ka dinao e le ngwe ya dilo tse di siameng.

Ee, ke itse matshwao ao. Tsela e ke e dirisang thata ke e-e mo tseleng e e kgabaganyang, e e bidiwang tsela ya batho ba ba tsamayang ka dinao, e e dirang gore ke kgone go kgabaganya tsela ke tseba, le e la e ke e lang tlhoko, letshwao le le tlhagisang gore ke nne le kelotlhoko ka se ke se bonang.